Tibangi leswi ti swi tekelaku nhlokweni i ku va munhu a tiva leswaku u hola mali muni nakona u fikelerile ku va a nga ta kota ku hakela swikweleti swa yena ke.

Xana ndzi nga kota ku va ndzi hakela ndza qualify ke xana khadi leriri pimiwile nhlayo yo fika kwihi eka ti-interest ke?

Lexi xi lawulaka i mali ku va u nga ta u kota ku hakela n'hweti na n'hweti muholo wa wena wu fanele ku va wu qualify-a ku va wu pfala xikweleti leswi.

Leswi swi vangiwa hi ku va munhu a ri kumbe a pfumala vutihlamuleri munhu loko a lava ku hanya vutomi lebyi a nga byi fikeleriku a lava ku phikizana na vanhu eka leswi yena a nga havaka.

Forex yi tirha hi muxaka lowu vanhu va kota ku invest-a kumbe ku hlayisa swilo leswi va swi xavisaka eka khampani leyi vanhu va kota ku xavisa swilo swo fana tigolidi xikan'we na ti-Bitcoin leswi vanhu va swi endlaka i ku va va endla vuhlayisi ku kondza swilo swa vona swi va na ti-interest endzhaku ka nkarhi va kota ku xavisa va vuyeriwa hi mali leyi yi nga le henhla.

Ku va munhu a hundzula mali ya Afrika-Dzonga ku va yi ya eka mali leyi a lavaka ku ya kona etikweni rero u fanele ku ya a bangi kumbe ku ya e eti-bank leti ti tirhanaku na swilo leswi ebangi va ta kota ku hundzula mali leyi va yisa eka current leyi munhu a ya ku kona etikweni rero xikan'we ni le ti-border gate ku na vanhu lava va tirhaka hi swona ku cinca mali leyi.

Ku na nkarhi lowu mali kumbe value ya mali leyi va yi tirhisaka eka matikomambe yi waka nakona leswi swi tisa ntshikelelo ehenhla ka va ka vanhu kumbe van'wamabindzu lava va endzelaka rendzo rero.

Munhu u fanele ku va a va na ID ya laha a humaka kona munhu u fanele ku va na vuxokoxoko byo helela bya vuenti lebyi byi nga ta pfuna banga leswaku va kota ku ku tiva.

Bangi leyi ndzi nga ta n'wi tsundzuxa leswaku a ya eka yona i Capitec hikuva Capitec yi olovile swinene nakona swikweleti swa yona swa n'hweti na n'hweti a swi durhi.

Swilo leswi ndzi nga ta swi vutisa eka mutsundzuxi wa le bangi i ku va khadi ri ri ra muxaka wihi nakona n'hweti na n'hweti ri charger mali muni nakona ti-interest khadi ri na rona ke.

Akhawunti ya check-e i akhawunti leyi munhu a kotaka ku fikelela mali nkarhi wihi kumbe wihi nakona i akhawunti leyi munhu a kotaku ku endla ti-transactions leti munhu a faneleke kumbe a kotaka ku ti endla hi siku rero.

Swivutiso leswi ndzi nga swi vutisaka i ku va ku vuyeriwa eka ku hlayisa ka mina mali xana ndzi nga vuyeriwa ku fika kwihi eka ku hlayisa ka mina mali eka bangi yaleyo.

Bangi yi fanerile ku tiva laha munhu a humaka kona hikuva vukungundzwana byi tele swinene nakona vanhu va teka swikweleti va nga vuyisi leswi hi swi olovela bangi leswaku bangi yi kota ku teka leswi munhu a kolotaka swona nakona leswi swi nga fanele ku va munhu a tirhisa hi e xitatimende xikan'we na phepha ro huma eka ndhuna leri kombisaka vutshamo bya wena.

Leswi a swi nga ta ni khoma kahle naswona a ni nga ta titwa kahle i ku hi ku va ndzi lava ku pfula akhawunti nakona a ndzi ta vutisa mutsundzuxi ebangi leswaku ku laveka yini nakona ndzi nga kota ku endzela wihi leswaku ndzi kota ku pfuneka hi ku hatlisa.

E-e ndzi nga ka ndzi nga va nyiki hikuva leswi swi veka munhu ekhombyeni hikuva vanhu va endla swikweleti va phinda va nga hakeli.

Tiakhawunti ta le bangi ta kota ku hlayisa mali tiakhawunti ta le bangi ta vuyerisa loko u hlayisa mali eka tona nakona leswi swi pfuna munhu ku va a nga lahlekeriwi hi mali ya yena.

Ku va u hlayisa mali ebanga swi olovile mali ya wena a yi nyamalali nakona a ku na ku munhu u ta yi yiva kambe eka matirase munhu swi olovile leswaku a ku yivela mali ya wena.

Leswi swi endla leswaku munhu a kota ku fikelela mali ya yena loko a tshuka a hlanganile na swilo leswi va ngo i emergency.

Swivutiso leswi ndzi nga vutisaka swona hileswaku xana n'hweti na n'hweti ndzi ta vuyeriwa ke ku va ndzi kota ku hlayisa mali ya mina, xana ti-charges ti fikelela kwihi ke.

Swi na nkoka ku ti hlayisela mali ku yi tirhisa hi nkarhi wo tika hikuva swilo swa hambana nakona swilo swi ta hi tindlela to biha nkarhi wun'wani wa tshuka u hlanganile na rifu nkarhi wun'wani wa tshuka u hlanganile na mavabyi mali u faneleke ku yi tirhisa.

Ku va ndzi va khorwisa ndzi nga endzela bangi leyi va nga na yona leswaku va fika va va hlohlotela leswaku nchumu lowu i ntiyiso ndzi phinda ndzi va komba ku tirhisa bangi.

Ku va u kota ku hlayisa u fanele ku va u seta password leyi yi tiviwaku hi wena ntsena u nga tshuki u share-rile kumbe ku nyika munhu vuxokoxoko bya wena bya le xihundleni.

Leswi swi endleriwa leswaku bank yi vuyeriwa nakona yi endlela leswaku makhadi lawa ya ya mahlweni ya phurosesiwa hikuva ti-charges na yona bank yi na tona.

Ina ni ehleketa tano leswaku munhu wa hakela ti-charges leti hikuva khadi ri va ri nga pfariwanga naswona n'hweti na n'hweti u fanerile ku hakela ti-charges leti ti va ka kona.

Hayi mali leyi a yi tlheriseriwi nakona yi va yi ri mali leyi yi ya ka bank hikuva bank hi yona leyi yi endlaka leswaku ku va na ti-charges leti.

Ina swa hambana swilo leswi hikuva tibangi ti hambanile nakona makhadi lawa ma hambanile ku ya hi tibangi kumbe lava va endlaka swikweleti leswi.

Mimpfuno ya xikweleti lexi kumbe khadi leri i ku va u kota ku endla swilo hi nkarhi lowu u nga ri ki na mali nakona u kota ku hatla u swi fikelela hi khadi leri.

Leswi u faneleke ku swi langutisa u fanerile ku languta ti-charges kumbe leswaku khadi leri ndzi ta ri fikelela ku ri hakela n'hweti na n'hweti kumbe lembe na lembe ke.

Hi ku ya hi vutivi bya mina makhadi ya xikweleti wa apply-a kumbe u ya endla khadi ra wena ebangi laha va nga ta ku teka kumbe laha khadi ra wena ri nga ta approve-wa kutani kwalano hi kona u nga ta sungula ku va na mali leyi ekhadini.

Lexi lawulaka leswaku u ta hakela mali muni i mali leyi yi nga kona na xikweleti lexi wena u nga ta va u xi tekile ka nkarhi wolowo.

Loko u nga ha swi koti ku hakela khadi ra wena ra xikweleti leswi swi humelelaka i ku va credit score ya wena yi va hansi nakona u va na ntshikelelo leswaku u nga ha lombiwi nchumu.

U fanerile leswaku u va wa kwala tikweni ra Afrika-Dzonga u va na ID kumbe buku ya nghohe leswi swi fanerile leswaku u va na proof of residence u tlhela u va na fomo leyi kombaka vutshamo bya wena kwalaho etikweni u va na mali kumbe u va na xitatimende lexi kombaka muholo wa wena.

Mina a ndzi ta byela munghana wa mina leswaku ndzi lava khadi leri hikuva ri ta ni olovisela vutomi ndzi ta kota ku endla kumbe ku xava swilo loko ndzi nga ri na mali eka nkarhi wolowo.

Switirhisiwa swa ku tlula mpimo eka mali i swakudya hikuva swakudya swa durha swinene lomu switolo nakona swakudya swi ya swi karhi swi gonya.

Mali ya khomixini leyi u faneleke ku yi hakela loko u xava swilo eka matikomambe i mali ya xibalo ku nga Tax hikuva tax yi fanerile leswaku u yi hakela loko u nghenisa nhundzu laha tikweni.

Ku tipfulela khadi ra wena n'winyi swi fanerile hikuva u hlayisa vuxokoxoko bya wena nakona u kota ku banga mali ya wena leswaku yi nga tshuki yi nyamalala kumbe ku yiviwa.

Mina ndzi nga xi tsundzuxa leswaku xi ya pfula bangi ya Capitec hikuva bangi leyi yi olovile naswona a yi na ti-charges to tala nakona swi swi olovile ku tirhisa app ya yona.

Swi fanerile ku va munhu a tiva vuxokoxoko lebyi byi lavekaka laha ku nga laveka ID ya wena xikan'we na passport ya wena xikan'we na mavito ya wena ya helerile.

Mina ndzi tirhisa akhawunti ya Capitec hikuva bangi leyi yi olovile swinene hikuva ti-deposit a ti teki nkarhi wo leha ta teka siku kumbe ku tlula.

Akhawunti yo hlayisa mali yi olovile ku yi tirhisa a yi na xikweleti naswona a yi hakeleriwa n'hweti na n'hweti kumbe lembe na lembe kambe akhawunti ya credit wa yi hakela xikweleti lembe na lembe.

Khadi ra debit i khadi leri ri pfumelaka leswaku u ri tirhisa kwihi kumbe kwihi u nga ri tirhisa ebangi ku humesa mali exitolo ku humesa mali kumbe ku xava.

Ina u nga ri tirhisa ku xava swilo eka inthanete hikuva khadi leri ra ku pfumelela leswaku u xava kumbe ku teka swilo emavhengeleni kumbe ku humesa mali hi yoxe ebangi.

Loko wo tshuka u lahlekeriwa hi khadi ra wena u fanerile ku endzela bangi leyi u nga endla khadi leri eka yona leswaku va ya ri pfala va phinda va ku endlela rin'wana lerintshwa.

Munhu loko a ya ebangi a ya endla khadi va n'wi nyika akhawunti nakona yi va yi tsariwile eka khadi ra wena endzhaku kumbe emahlweni ka rona.

Loko ndzo endla akhawunti ya cheque akhawunti mina ndzi nga fika ebangi ndzi va vutisa leswaku akhawunti leyi yi tirha njhani nakona ya hakeleriwa ke n'hweti kumbe lembe na lembe nakona ndzi endlisa ku yini leswaku ntswalo wu va kona.

Mina ndzi nga ta ndzi nga ku eka kokwana swi fanerile leswaku leswi u swi endla hikuva mali leyi u yi humesaku hi yona yi nga ta khoma khadi ra wena yi tlhela yi khoma ti-charges ta bangi.

Ku va munhu a ri na akhawunti ya bangi swi na nkoka swinene hikuva u kota ku ti hlayisela mali na loko u lava ku rhumeriwa mali wa rhumeriwa wu ri kule leswi swi na nkoka swinene.

Loko munhu o va a pfurile akhawunti ya bangi u nga ti nghenela hi wexe eka inthanete u ya ka cellphone banking ya wena kutani u cheka kumbe ku kambisisa vuxokoxoko bya bangi ya wena nakona u nga endla leswaku u ya ebangi u fika u ringeta karata ra wena.

Munhu loyi a nga laveki ku pfula akhawunti ya le bangi mina ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku loko o tshuka a ngheneriwile hi khombo munhu a ri kule na yena a lava ku n'wi chelela mali swi nga tsandza hikuva a nga na akhawunti.

Swiletelo leswi munhu a faneleke ku swi landzelela u fanerile leswaku u va na nambara ya laha u tswariwaka kona munhu u fanerile ku va na ID xikan'we na vuxokoxoko na vumbhoni bya laha u tshamaka kona.

Ku va u pfala akhawunti swi na nkoka swinene loko u nga ha lavi ku yi tirhisa hikuva leswi swi endla leswaku u nga koti ku ya mahlweni na ti-charge ta le bank leswi swi endla leswaku khadi ra wena loko ri pfariwa ti-charges ti nga ha yi emahlweni.

Leti i ti-charge leti mali leyi va nga yi veka ebangi leswaku yi va kona ti-charges leti ti khoma khadi tin'wani hi leti va ti endlaka loko va phurosesa mali ya wena.

Hikuva leswi swi olovile swinene hikuva loko va va ti kokela munhu wa pfa a rivala kambe loko yi va fixed ya ti tshamela hi yoxe.

Ku va munhu a deactivate khadi u fanerile leswaku a ya ebangi kumbe a nghena eka cellphone banking ya yena laha a nga ta kuma vuxokoxoko hinkwabyo byo khansela khadi ra yena.

Swivangelo swa nkoka ku va vanhu vo hlayisa mali leyi yi nga humeki nkarhi wihi na wihi i ku va va nga pfumeleleki leswaku va yi teka nkarhi wolowo leswi swi na nkoka hikuva siku rin'wana ku ta va na khombo kutani u tirhisa mali u nga yi vekisa.

Fixed deposit i mali leyi u yi vekaka nkarhi wihi kumbe wihi leyi yi tshamaka nkarhi wo leha u nga endla leswaku mali leyi yi tshama n'hweti kumbe yi tshama lembe mali leyi a wu fanelanga leswaku u yi humesa hikuva a yi humeseki hi nkarhi wihi kumbe wihi u fanerile leswaku u yimela nkarhinyana loko u yi humesile.

Mina a ndzi titwi kahle loko vo endla swilo hi muxaka lowu hikuva mali leyi yi va yi tele swinene leyi va yi kokaka nakona ti-charges leti ti va ti ri le ti va henhla swinene.

Loko u pfurile akhawunti ya bindzu leswi swi nga endla leswaku mali ya wena yi tshama nkarhi wo leha ku nga endleki nchumu nakona leswi swi nga ku nyika mpfumelelo wa ku va u endla swihi kumbe swihi hi mali ya wena.

Loko u pfala akhawunti ya le bangi xivangelo ku va ku ri timhaka ta ku va yi durha kumbe ti-charge ti va ti ri ehenhla swinene kumbe u nga ha fikeleli ku veka mali eka akhawunti yeleyo.

Loko munhu a lava ku hoxa kumbe ku deposit u fanerile ku endzela bangi kumbe a endla leswaku a nghena eka cellphone banking a seta kumbe a nghena eka ti-settings ta yena leswaku a kota ku pfuneka.

Ina swi fambisa kumbe swi kombisa mpfumelelo wa kahle eka vinyi va bangi hikuva leswi mi va mi pfumelelanini na n'winyi wa mali leyi a yi lombaka.

Loko hi pfala akhawunti ku fana na Capitec Capitec wa swi kota leswaku u nghena ka cellphone banking u ya eka ti-option leti ti wu vekaka leswaku u pfala akhawunti ya wena FNB na yona wa swi kota ku ya kumbe ku endzela branch ya vona leswaku u kota ku pfuneka ku pfala akhawunti ya wena.

Bangi bangi ya le ka selulafoni yi vuriwa cellphone banking bangi leyi yi na nkoka hikuva wa yi tirhisa u tshamile ekaya wa yi tirhisa u ri kwihi kumbe kwihi.